Xa ndihamba nomhlobo wam usapho uhlanga kwaye siza kunye naye ndingamcacisela ngolu hlobo, kumasiko esiXhosa amadoda athwele iminqwazi okanye ikephusi nje ngengxenye yempahla yawo yemihla ngemihla kodwa ke xa kungena endlini, ngakumbi endlini yomntu omdala okanye kwindawo enobuhlonipha kuyalidelela ukuba indoda iyothule umnqwazi wayo, oku kubonisa intlonipho kubantu basekhaya ngakumbi kubadala. Kuyafana nokuba uthetha nomntu omdala, ukuhlala nomnqwazi kuvakala njengokungahloniphi. ukuyothula umnqwazi luphawu lokuba uyazithoba, uyahlonipha kwaye uyayiqonda inkcubeko yendawo. Leyo yinto encinci kodwa inentsingiselo le enkulu kuthi.

Isinxibo sale mihla sinempembelelo enkulu kwisinxibo sesiNtu sotata abangamaXhosa ngeendlela ezinintsi. Ukuncipha kokunxiba kwisinxibo sesiNtu mihla le, ukudityaniswa kwendlela yesiNtu nesexesha langoku, iimbono zabantu ziyatshintsha, iimfuno zengqesho kunye neendawo zokusebenza, ukulahleka kwenkcubeko.

Isinxibo sale mihla sinemphembela enkulu kwindlela oomama abangamaXhosa abanxiba ngayo ngakumbi xa kuthelekiswa nendlela abanxiba ngayo ngokwesiko, ukuncipha kokunxitywa kwesinxibo sesiNtu mihla le. Ukudityaniswa kwendlela yesiNtu namaxesha ngoku, ukufunyanwa kwamathuba emisebenzi, ukuchaphazeleka ngempembelelo ifeshini, ukungaqoki kwindima yomfazi, ukulahleka kweenkcubeko okanye ukuphuma kwayo esweni.

Impahla onokuyinxiba emtshatweni yesiNtu kuxhomekeke kwisikhundla sakho kuloo msitho nokuba umgumtshakazi, umyeni umphathi womtshato okanye umphulaphuli. Nanga amanye amagama nezinto kwiimeko ezahlukeneyo zomtshato, umbhaco, iqhiya, ibhatyi, izacholo, indoda okanye umyeni, ingubo yesiNtu, ibhayi, izacholo, iindwendwe okanye abaphulaphuli isinxibo sesiNtu, iibhinqa zinxiba imibhaco okanye isiketi zesiNtu amaqhiya kunye nezacholo. Amadoda anxiba ihempe zesiNtu, ibhanti okanye iingubo zesiNtu.

Umfazi otshatileyo, iqhiya entloko, ukuvaleka komzimba, izacholo nobuhlobisi, imibala ethile. Intombi engatshatanga ayinxibi qhiya rhoqo, imilenze ivulekile, isinxibo sivulekile kancinci, iimpahla ezintsha zodidi.

Mna eyona ndlela efanelekileyo yokunxiba emicimbini yesiXhosa ngakumbi lena ibalulekileyo njengomtshato, umsitho wokuqobisa imingcwabo, intlonipho, intlonipho isiko, ibone umgangatho kunye nobuhle. Iye igcine isazi sobuXhosa, ihambelana nexesha lanamhlanje.

Mntwana wam, isiduko sakho sibalulekile kakhulu kuba sisichaza ukuba ungubani, uphuma phi, kwaye uxhumene nabani, nabantu abanjani. Isiduko asifani nefani, ifani ibhalwe ephepheni kodwa isiduko siphila emlonyeni, sithethwa sikhumbuleke yaye siyiyinxalenye yomzimba wakho, intsapho yakho nezizukulwana zakho. Isilwanyana esidibanisa izizukulwana ezahlukeneyo, sikhuselo nophawu lwentlonipho, sisixhobo sokuzazisa ngendlela yesiXhosa, sikunceda wazi indawo yakho kwihlabathi.

Ncedani bantwana, masincede sithethe ngento ebalulekileyo. Ndivile nithetha kakubi ngomnye umntwana kuba esebenzisa isiduko sikamama wakhe xa ezazisa. Kaloku kufuneka siqonde ukuba hayi wonke umntu okhula enoyise okanye ekwazi isiduko sikayise. Akukho utata oseduze okanye uyamkhulisa ngoko ngumama wakhe omkhathaleleyo. Isiduko sikamama wakhe simele intsapho yakhe, abazukulwana bakhe kunye nendawo aphuma kuyo. Isiduko sakhe asimele igazi kuphela, simele uthando, ukhuseleko nendawo avela kuyo.

Ukunxiba isishweshwe, uthwale entloko. Ingubo yesiNtu ibonisa ukuhlonipha kwaye neentlelo yomcimbi.